Mo setsong sa rona sa seTswana re apara dikgwele, dikhate, difoloko, magolwana, dibatho tsa setso, dikobo, matlhako le di tshega tseo di dirilweng ka letlalo la diphologolo. Ka dingwaga diaparo di fetoga go nna motlhofo, mebala e nna mentsi, mme di akaretsa mekgwa e mentšha fela di ntse di bontsha setso.

Ee moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference fela o tshwanetse go tlhopha mofuta o o siameng o o bontshang tlhompo le setso mme o nne o itekanetse.

Moaparo wa setso wa basadi o montle ke dikhate, dikhate di tlwaelegile mo matshelong a basadi ba seTswana mme di kgona go bontsha setso ka tsela e e botlhokwa. Di ka apariwa mo meletlong ya setso ka letsatsi le letsatsi go bontsha tshiamo le botho, di ka nna le mebala le meralo ya setso e e dirang gore moaparo o kgone go iphitlha fa o ntse o kgabisitswe.

Nnyaa ga ke dumele yalo ka gonne bogologolo mo ditsong bagolo ba ne ba apara diaparo tsa setso tseo di ntshang dinama tseo di ntshang matswele, ba ne ba apara diaparo tse e leng gore di bontsha mebele ya bone ka moo ga ke dumele gore moaparo o o ke o ne o rotloetsang bašweng ba gompieno gore ba apare diaparo tse di ntshegetsang mebele ya bone ko ntle.

Diaparo tsa setso jaaka dikhate le ditshega di bontsha dingwao le ditumelo tsa setso, dibaga le dilwana di bontsha maemo, botshelo jwa letsatsi le letsatsi le boitshwaro jwa motho ka kakaretso dilo tseno di thusa go bontsha tlotlo le tsela e motho a itshwereng ka yone mo setšhabeng.

Fa basadi ba baTswana ba fetsa go nyalwa ba apara aporone e bidiwang yone khiba mmogo le sekete se se bidiwang mosese, ke karolo ya diaparo tsa basadi ba ba nyetsweng e bontsha tlotlo le botshelo jo bo fetogang mo lenyalong. Mo tlhogong basadi ba rwala dihutshe tsa setso tse di bidiwang makgabe kgotsa mokorotlo, di bontsha setso, boitshwaro le tlotlo mme le banna ba di rwala mo diketsong tse dingwe. Botlhokwa, diaparo tsa basadi ba ba nyetsweng di tlhaga tlotlo, ngwao le boitshupo jwa setso, di bontsha phetogo ya botshelo jwa lenyalo le maemo a meetlo le meletlo ya lenyalo di dira jaaka setshwantsho sa pono sa setso le phetogo mo botshelong jwa basadi.

Diaparo tsa setso tsa seTswana di dirwa ka lesela la tlhago kgotsa letlalo la phologolo, dilo tse di tlhagileng mo tlhagong di thusa go boloka setso, botshelo jwa letsatsi le letsatsi le go bontsha tlotlo. Goreng ba dira ka selo seo, lesela la tlhago le letlalo le tlhomamisa gore diaparo di tlwaelana le maemo a letsatsi le letsatsi, le bontsha ngwao le botshelo jwa setso ka gore letswa mo tlhagong mme le amogetswe ke setso, le thusa go kgabisa mmele ka mekgwa ya setso mo metlheng ya meletlo le ditsalo. Maina a meaparo ya seTswana re na le dikhate eleng diaparo tsa letsatsi le letsatsi le meletlo ya setso, ditshega diaparo tse di dirilweng ka letlalo la diphologolo, difoloko le magolwana, ke go kgabisa mmele le matlhako.

Diaparo tsa basadi di bontsha setso, dingwao le ditumelo tsa setšhaba, di thusa go bontsha tlotlo, maemo le boitshwaro jo bo tshwanetseng mo setšhabeng, di dira gore batsadi basadi ba ba nyetsweng le ba ba sa nyalwang ba tlhomamise maemo a setso le phetogo mo botshelong jwa bone.

Diaparo tsa setso ke tse di ikgethileng tse di bontshang setso, ngwao le tlotlo mme ga di a tshwanela go kopangwa le fashion-e ya segompieno.

Ditso di tlhotlheletsa mofuta le mokgwa wa diaparo mme diaparo tsa setso di thusa go boloka ngwaoboswa, tlotlo le boitshwaro jo bo tshwanetseng mo setšhabeng.